Eyi anginakwazi ukuthi imuphi umehluko cause ngoba eyi angikaze ngabhekana nophenyo ngazi kabanzi ngale mithi noma ngalezi zelaphi lezi, koda engicabanga ukuthi iyona ehamba ewunqa phambili i-fix dose okuyiyona engicabanga ukuthi ilapha nje ube kanye ungabi usagula.

Imishanguzo ye-HIV ugula kakhulu isifo sakho sifike ezingeni lokuthi uze ufe noma ilapheke kanzima, kuba kubi impela.

Kumele ube ube sesimeni samandla ngoba phela amapayipi lawa eyicishamlilo ave esinda so nje mele ube semndlandleni nanokuthi ipayipi ulikhombe la umlilo ungakhona, kumele-ke-ke ume uqine phansi ngoba amanzi aphuma epayipini ave enamandla. Kungasiza ukuthi uhlezi uyivocavoca njalo ukuze ungahlulwa umsebenzi wakho.

Eseka njalo behlezi benabo bebasize la ababona khona ukuthi badinga usizo bebahambise emtholampilo ukube bethole imishanguzwa belashwe. Lokho kunganciphisa izinga lokuthi bengazethembi.

Thola imithi mahhala emtholampilo abakhokhi indibilishi le futhi imitholampilo incono ngoba iseduze.

Uma kukhona inkinga equbukayo ngokuphuthuma nje ngishayela abezimo eziphuthumayo leyo nkinga ingakabhebhetheki, ngibanxuse ukuthi bephuthume ukuze leyo nkinga isheshe ixazululeke.

Uma ngingumdwebi ngingakha ngingadweba indawo la abantu abangakhubazekile bekwazi la abangakwazi ukuhamba khona, bese kuthi eceleni sakhele abantu abakhubazekile la abangeke bebe nenkinga khona ukuthi nabo behambe. Ngeke kufakwe amalempu nakho konke okungabanika inkinga la abahamba khona.

Into edala ukuthi iy'ngozi sizande emgaqweni abantu bahamba ngezivinini ezinkulu ezimotweni lokho okudala ukuthi imoto ingabe isakwazi ukulawuleka bese-ke iphephezelela kakhulu, umuntu engabe esakwazi ukulawula imoto ey'thole esesengozini kulimala abantu ahamba noma kulimale yena uqobo. Kugcina sekulahlekela imiphefumulo yabantu lokho okungafuneki.

Uhulumeni nomphathi wey'bhedlela, imtholampilo ahambele lezo ndawo njalo ukuze kwazeke izinto ezishodayo ney'dingakalayo ukusiza abantu bomphakathi abagulayo.

Khona ekuqaleni kungaba nzima koda ekuhambeni kwesikhathi ngafunda ukuthi kumele ngiyilandele imigomo, ngiyithathe imshanguzwa yami njengoba ngiyalelwe ukuze ngiphindele esimeni, ngibe ncono futhi.

Ngingazizwa kabuhlungu ngoba okusho ukuthi ezinye iy'nsuku ngeqa ukuthi imishanguzo yami ngayiphuzi, lokho okungaphazamisa indlela ebesengiqhube ngayo ekudleni imishanguzo noma ebesengincono ngayo.

Kunzima ukusebenza endaweni eninemizi esondelene ngoba kuba nzima ukuthola usizo kalula ngoba kwezinye iy'nkathi iyimoto ayikwazi ukufinyelela kuloyo muzi, uma uhlala phakathi kunemizi esondelene eduze eduze.

Ngikwazi ukuklama, ngingakhandela abantu abakhubazekile indawo yabo bodwa eyokuhamba bese-ke ngiphinde ngifika nesu lokukhandela abangakhubazekanga indawo yabo yokuhamba, abakhubazekile angeke izibe nemiqansa noma neyiphazamisi ey'ngabanika inkinga.

Ukuze la bantu besilisa ukusebenzisa izidakamizwa ngokwedlulele bethole nosizo mayelana nokusetshenziswa kwezidakamizwa.

Kumele ulandele imgomo oyalelwe yona ugqoke zonke izimpahla ezifanele zokusebenza uma usebenza ngomlilo ezikwaziyo ukukuvikela emlilweni, usheshe y'bambe umlilo, ugqoke nesigqoko umakalabha sakhona esivikela ikhanda kuze ungalimali uma kukhona into ekuwela ekhanda. Amabhuzu avikela iy'nyawo kungabi khona into ekugwazayo uma uhamba ugxoba phansi.

Uma kuwukuthi imishanguzo awuyithathi nesifo esisuke sikuphethe siyakhula sibe namandla okungenza ukuthi ugcine isikhathi sakho sokuphila sincipha, ngenxa yokuthi awuyithathi imishanguzo noma ukwenze ugule kakhulu.

Uthatha imithi yokugula kumele wenze isiqiniseko ukuthi ulandela imiyalelo oyalelwe yona ungasebenzisi ongaphezulu noma ongaphansi kwalokho uyalelwe khona, ukuze imithi onikwe yona isebenze ngendlela futhi ngalokho ungashesha ulapheke.

Abathathe imishanguzo namaphilisi abanikeziwe bona bengalaleli abantu aseceleni kuthiwa abafuna iy'ndlela eyisheshayo ngoba indlela esheshayo iyona ekwenza impilo yakho isheshe ikuphelele. Kanti ukulandela imiyalelo indlela enzima ukwenza ukwenza uphumelele, lokho kungakwenza ukuthi uphumelele neleso sifo esikuphethe sinciphe indlela esikuphethe ngayo noma siphele uma ulandela imigomo yokuthi udle amaphilisi akho.

Vikeleka ezifeni eziningi zocansi okungabalwa HIV nezinye-ke-ke-ke.

Ngingaluleka abantu ukuthi lo mkhiqizo utholakala kuyiphi indawo, kusiphi isitolo, ngingavumeli abantu bebaluthe ngokuthi bebadayisele ngemali eshibhile ngoba kungenzeka lowo mkhiqizo akuwona. Umuntu athenge agcina esethenga nokungesikho okungamenza agule noma alahlekelwe impilo yakhe.

Ababhekana nazo ukuthi abantu abaningi bayayisaba noma abafuni ukuzibandakanya nabo ngenxa yokusaba, ukuthi bengabhekana kanjani nabo, bengabasiza kanjani.

Ungaba nenkinga yenzalo, uyilimaze isibeletho.

Abantu mabayeke ukushayela ngezivinini eziphezulu ngoba lokho kubanga iy'ngozi emgwaqeni.

Azinazo izinsiza zokufundisa abantu ngosizo lokuqala.